Ukufaka uNomalungelo emdlalweni ukuze azizwe eyingxenye futhi ajabule njengabanye, ngingaphinde futhi ngikhuthaze ubuholi obuhle ngiphinde ngishintshe umthetho okufakwa kwawowonke umuntu okhona ukuthi kufanele adlale.

Njengoba uLuyanda eshintshe impilo yakhe kube yisibonelo esihle sokuthi izinto ezenzakalayo zibe impumelelo esiyibonayo, nami ngingajabula ukwenza imidlalo yemidlalo ngoba isiphenduke into enkulu emhlabeni. Kungenzeka ukuthi ukuthanda kwami kwezinto, njengoba ngithanda ukufundisa nokubhala, kungaba indlela yokwenza izinto ezingijabulisayo nezinhle.

Ukubeka izinhlelo zokuhlola nokuzibhalisa izimpahla, ukubhala uhla lwezimpahla ezisemqoka ezidinga ukugcinwa njengamabhande, izicathulo, amabhola, izigqoko zokuvikela. Ukubhalisa imininingwane yezimpahla ngayinye ukugcina impahla esimweni esihle, ukuqiniseka ukuthi zihlezi zihlanzekile izimpahla.

Ukubeka izinsizi ngokulinganayo, izikole kufanele zihlomulise zonke izimfunda noma amagatsha ngokufanele, ukuhlela kweyinhlelo eziguqukayo, izikole zingahlela imidlalo noma isikhathi sokuqeqesha okungasiza kakhulu abafundi.

Kwakunomuzwa ojulile, hhayi, ayi nje ngenxa yokuwina koda ukujabula ngenxa yokuthi ngangizibeke ngokuphelele emdlalweni, lokhu okuhlanganyela okugcwele kwanginika injabulo engachazeki. Ukuthi nami ngikhona ngiwomunye futhi wabadlali abadlalayo uma bese beyawina.

Imiphakathi ingayigcina ngokuthi sivumeleke ukuvumela abantwana uma behamba beyodlala imidlalo emithize nokuthi ezikoleni zibe, ibe khona imidlalo, ngoba isikhathi esiningi abantwana basichitha khona ezikoleni. Ilapho, ilapho khona izikole kumele zibe nemidlalo ehlukahlukene ukuze umntwana azozithola ukuthi umuphi umdlalo oqondene naye, umuphi umdlalo angaziveza khona uzigqaje ngokuba semdlalweni.

Ngokunikeza amathuba alinganayo kufanele izikole zinike abafundi bonke ithuba lokubamba iqhaza, ukuvuselela umqondo wokusebenzisana, ukugqugquzela ukubambisana phakathi kwamaqembu, ukuhlonipha izifiso zabafundi. Ukulalela umfundi lapho bephakamisa ukuthi yini abangayithanda nento abangayithandi ukwakha isimo silingane.

Umdlalo wesintu engingawukhetha umdlalo ugumsha, kungani na ngoba uma udlala ugumsha ukwazi ukudlala nabantu abaningi, futhi uyakwazi ukuwudlala emgaqweni noma ensimini akudingeki izinto ezibizayo. Uhlanganisa abantu abaningi kusukela ezinganeni kuya kubantu abadala futhi uyakwazi ukwenza amaqembu ahlukahlukene, ufundisa amasu, ubuhlakani nokuqonda umphakathi. Ngingabe ngenza-ke njengoba ukwazi ukwenza amaqembu, uma iqembu liwina libe nemivuzo lithole izindondo.